Ke tlo mamela mahlakore ka bobedi, ebe ke thusetsa hore ntwa e se ke ya tswela pele. Hobane ha e ka ya tswela pele batho ba tla phahamisa maikutlo le ho feta. Mme seo se tla etsa hore ntwa eo e tswele pele ka nako e be mpe ho feta ka moo e neng e ntse e le ka teng.

E ka nsebeletsa ka hore e tla be e ntheolela ditefiso ka lebaka la hore re tla be re ya sebakeng se le seng. Mme re le mmalwanyana hoo, ho hlalosa hore re tlo kopanela tefo ya ho ya sebakeng seo. Mme e tla ba tlasenyana ha e no tshwana le ha ne ke tsamaya ke le mong. Mme hangata motho ha o ya bo mosebetsing. Hwa hlokahala hore re sebedise mofuta o tjena wa ho wa tshebetso hobane ke ntho ya letsatsi le letsatsi, mme e ka re bolokela haholo.

Tjhehe, hobane batho ba baholo boholo ba bona ha se batho ba tsebang ho sebedisa marangrang a internet-e jwale, sena se ka ba kenya kotsing ka nako tse ding. Hobane boholo ba yona e sebediswa founu hore o kgone hore o kope hore koloi ya bona e o ise mona kapa mane. Jwale boholo ba batho ba baholo ha se batho ba batle ka technology jwale e hlile, ha nke se ke kgothaletse hore batho ba baholo ba ka e sebedisa.

Ka ha o tlo reka tse lekanang. Ke dumela hore e tla re sebeletsa haholo ntlheng ya hore kgwebo ya hore ya rona e hole hobane boholo ba batho ba sebedisa ditekesi tsa kgale. Jwale tsena tsa rona di tla re thusa haholo hore mosebetsi o nno tswele pele. Mme re atlehe le ha e le hore kwana ha ke ya thabela ntho ya hore ke di reka le yena. Empa tjhe, ka ha tsa ka, di ntse di le ngata, ke dumela hore sena se tla ntswela molemo haholo.

Ke dumela hore ditefiso tsa bona di batla di le tlase haholo. Haholo ha o sa ye hole empa ha o ya hole kannete di batla di phahame haholo. Ebile taxi e batla e ba betere moo. Empa tsona di hantle haholo haeba o di sebedisa maeto a makgutshwane. Empa maetong a matelelenyana di tura haholo.

Ba ka itshireletsa ka hore mohlomong ka hare ho dikoloi tsa bona. Ho be le panic button e ka ba thusang hore ha ba qeta ho e thetsa. Ebe yona e tsebisa sepolesa ka ketsahalo e mpe kapa ka ketsahalo e kotsi eo ba iphumanang ba le ho yona. Nna tjhe, ke ikutlwa ke lokolohile haholo ha ke tsamaya ka koloi ya E-hailing haholo motshehare. Empa ke dumela hore ha e le bosiu e ka ba tla e kenya motho kotsing kapa tsietsing tse itseng.

Taxi ya teng e le sekorokoro sena sa haesale. Ke hore, ha o no dutse o no bona fatshe moo taxi e ntseng e feta teng. Se neng neng ha o re o bone o so bona, o so kena le lerwele ka tlase mo o dutseng. Le mokganni ha re o tjhentjha digere, o no bona o sokola hobane di ya kena di ya hana. Tse ding di hana ho tshwara hohang. Ka nnete batho bao ke neng ke palame le bona haesale ba ntse ba kgotsa ka mono ka tekesing. Ho ya ka mokgwa oo tekesi eo e neng e bonahala e fedile ka ona, hoo ba bangata ba neng ba ntse ba ipotsa ka hare ho tekesi ka moo hore hobaneng taxi ena e ntse e palamisa bapalami.

Nka buisana le bona hore bonyane batho ba seng ba hodile ba theolelwe. Hobane ebile ha se hangata moo batho ba baholo ba tsamayang, ha e se ka mabaka a tshwanang le ha ba ya bo di-pension-eng jwalo. Kapa ha ba ya mafung, kapa ha ba ya ho ya reka haholo ka dinako tsona tseo tsa di-pension-e. Boholo ba bona ha se batho ba atisang ho tsamaya. Jwale ekaba ntho e ka ba tswelang molemo haholo ha e le hore nakonyana tseo tse ba tsamayang ka tsona e be ditefiso tsa bona di ba tlasenyana, ha di lekane le tsa batho bohle, le ha di ka ba tlase ka diranta tse hlano kapa tse pedi.

Kannete hohang hanghang hang ha ke a ka ka rata lebenkele la mono nong. Lebenkele la mono ntho tsa teng di ya tura. Ke re le kofi ena ya kofi e a tura. Le toilet-e ha o batla ho kena ka toilet-e ho hlokahala diranta tse pedi. Ka re, ha ke phethe ke kene moo ho leng tje. Ke eme se, ntho tsa teng kga ke bona di tura hona ha esale. Ke re le ditjhipisi tsa teng, tsa ditapole ne di tura hona ha esale. Ke qala ho bona dijo tse turang jwalo. Ha ke sa tla le beya leoto la ka shop-ong e jwalo. Ke tla hle ke e kgethe ka mehla yohle, ha ke lo feta ho yona ke leba lapeng.

Ke a ema mme ke ba botse hore bothata ke eng ka koloi ya bona. Mme ke be ke botse hore na mohlomong ba se ba batlile thuso ho bo di-insurance jwalo jwalo kapa malapeng a fapaneng. Mohlomong batho ba hloka thuso empa ha ba kgone le ho letsa hobane ha ba na mohala wa thekeng kapa airtime ya bona e fedile. Ke moo hee nka thusetsang ka founu kapa haeba ke na le botsebi bo itseng ba hore nka kenya letsoho. Ke lokise koloi ya bona, ba fihlile sebakeng se itseng, ebe nka thusa moo haholo bana. Hobane ha nka ba nka nako e telele ba le moo tlala le yona e tlo ipha matla. Ke yona tsela eo nka thusang ka yona eo.

Re tlo tlameha hore re etse di-visa. Mme re nke leeto lena la rona lena re itukisetse lona nako e sa le teng. Hobane America ke hole tshwantse re etse bonnete ba hore di-passport-o tsa rona di hantle le hore re be le nako ya hore re apply-ele di-visa. Re be re ye mane neneng, re book-e tikete tsa rona tsa sefofane. Hobane re bona difofane tsena tsa selopemere di batla di le tlase haholo ka ditjeho. Ebe ra sebedisa tsona ebile di batla di bolokehile haholo. Ke tsona tseo re ka di sebedisang hee tseo.